Maikutlo a ka ka mo nka etsang le hona ho kgothaletsa breeding ke ntho e tshwanang le e boletsweng monana, hore ha ke batla hore diphoofolo e be tsa mofuta o tshwanang. Ke tlameha hore ke nke e tshehadi wa mofu ya mofuta oo ha mmoho le e tona ya ona mofuta oo. Mme di etse thobalano. Ka tsela eo di tlo kgona ho etsa lediyana kapa madinyana a tshwanang le tsona, or a mofuta o le mong.

Basebetsi ke nka hloka basebetsi ba tsheletseng. Mme ba sebetse ho tloha ka hora ya bosupa hoseng ho fihlela ka hora ya bone motsheare. Mme ho latela tjhelete eo basebeletsi ba polasi ba lokelang ho e fumana haholo monana Afrika Borwa, nka ba patala diranta tse mashome a mabedi le metso e robedi ka hora. Tjhelete ba ka e thola ka beke ho latela or ka kgwedi, ho latela di hour-a tseo or dihora tseo ba di sebeditseng kgwedi kaofela.

Nka qala ka ho hlahloba dimela tsa rapolasi, mme ke shebe hore na ke kokwanahloko dife tseo ebang di teng di meleng. Mme ke tla re ho yena, re lokela ho sebedisa moriana o itseng hanghang hore re tshireletse dimela tsa hao ntle le tshenyo ya nako. Hoba dikokwanahloko di di kotsi haholo dimeleng.

Metsi ao ke a fumanang difefong hore a be molemo ho nna ke hore ke a bokelle. Ke a tshele ka hara emere, ke a tseba hore a tlo ntswela molemo. Ho nna le hore mohlomong ha ke batla ho nwesetsa ke nke metsi kapa ke nke lethombo, ke ne nne ke nwesetse ka lona. Hoo ho senya metsi, ke a tseba hore ha metsi bonyane a le ka hara emere a a bolokeha haholo hoba ha ke senye metsi a mangata ka ho etsa jwalo.

Ka hoba lelapa la haro la heso le ile la kenya kopo ya ho buseletswa lefatshe, mme re hlokomela hore ha ho so be le letho le etsahalang. Jwale re ka rata ho tseba hore na kopo ya rona e boemong bofe nou. Le hore na ho ka nka nako e kae hore re arabuwa hoba e se e le nako re e kentse. Mme ha hona letho leo e leng hore ra le fumana or ha hona motho eo e leng hore o ntse a bua le rona a leka hore tsebisa bohato bo nkuweng.

Tjhe, ha ke kgolwe hore ho dumella baahi hore ba tle ho nna ho bolokehile hoba re a tseba hore baahi ba bang ba letsoho mme hoo ho ka nketsetsa mathata. Ke fumane hore ha ba se ba tseba hore dijalo tsa ka di kae or polasi ya ka ho kae. Ba tlo batla ho tla ba tlo utswa kapa ba inkele seo e leng sa ka. Mme nna hangata hae di dijalo tsa ka di ka atleha. Nka qala ka ho rekisetsa mabenkele a hodimo jwalo ka boShoprite, e di ho bona e be bona ba mfang tjhelete. Ebe jwale ke etsa tjhelete ka tsela eo, bona ba tla di rekisetsa baahi.

Bohlokwa ba bophelo bo botle ba diphoofolo bo bohlokwa haholo hoba diphoofolo ha di phetse hantle, mme batho ba di rekang le bona ba tlo phela hantle ha ba ja diphoofolo tse loreng di phetse hantle. Empa ha ba reka diphoofolo tse leng horeng ha ba phela hantle, bophelo ba batho bao bo ba kotsing le bona. Moo o ka fumana mohlomong phoofolo eo e nang le kokwanahloko e itseng, mme kokwanahloko eo ho bobebe hore motho a tlo ja phoofolo eo e kene ho yena. Mme phoofolo tse seng bophelong bo hantle di na le di ama haholo maphelo a batho.

Ho boloka mafura ke tla tla ka leano la hore ke ke ke hlokomele lebelo leo ebang ke kganna ka lona or basebetsi ba kganna ka lona. Hoba ha o kganna ka lebelo le lekaneng, hoo ho boloka mafura empa ha o kganna ka lebelo leo ebang hodimo haholo hoo hona ho senya mafura. Mme hape ke tla sebedisa ke tla etsa bonnete ba hore ke sebedisa diterekere kapo koloi ha ho hlokahala ha ho hlokahala. Eseng for, eseng ka baka la mabaka, e leng horeng ha ho hlokahale hore ke sebedise dikoloi or terekere.

Tjhe, ditoropong ha ho bobebe hore o kge ditholwana tse bang di teng difateng. Ee, ho di kga kapa ho di kopa ke nkile ka di kopa mare, le teng ho ntse ho se bobebe be hoba hangata ditoropong ho ena le dintja. Majareteng a teng kapa dijarete tsa teng di bolokehile haholo, mme hoo, ho ka kenya bophelo ba hao tsietsing.

Ke thabela haholo dijo tse omisitsweng tse kang diperekisi le ditapole, ho netefatsa hore dijo tsenana di di hantle hore motho a ka di ja. Ke di seha ka ho lekana mme ke etsa bonnete ba hore ke di boloka moo ebang di tlo oma teng. Moo ebang motjheso o lekane hore di se bolaye or motjheso kapa ho bata hoo ho se bolaye di dintlafatsi tseo e leng horeng di teng hara tsona.

Re ka ngodisa dikgwebo tsa rona hore di kgone ho fumana licence kapa ditokelo. Tsa hore mohlomong ntho di re di rekisang, re kgone hore re di rekise naheng tse ding hoba ha ho bobebe ho rekisa dintho naheng tse ding, e le hore ha o ha hona ditokomane tse loketseng.